Umsebenzi engiwuqalile wokuzilibazisa futhi uyongikhokhela engiwenzayo ukuqoqa amakopi uma ngisuke ngingenzi lutho noma nginesikhathi ngihambe ngiqoqa amakopi, kuthi uma esegcwele ngiwahambise lapho akalwa khona ngikwazi ukuthola imali.

Izikole kufanele zenze izinguquko zobuchwepheshe. Izikole kufanele zenze izinguquko zobuchwepheshe nezikhungo ezizokwazi ukwabela bonke abafundi futhi nabakhubazekile bengasali.

Hawu hawu, hawu, yeyeni bo kwaze kwakubi okwenziwa elaya ngane. Yewena ngane, musa ukusukela leyo ngane ngoba uyay'dlalela. Iyeke nje lento oyenzayo ayenziwe.

Umdlalo wamakhadi engangiwuthanda kakhulu, ukhasino ngoba ufundisa ngokomqondo ukuthi ukusebenzisa onakho ukuze uzuze ongenakho. Ngakho-ke udlalwa kanje. Kufanele wakhe unikwa amakhadi ayishumi kula makhadi ayishumi, kufanele wakhe ikhadi onalo kuwena kula makhadi ayishumi ukuze uwine.

Umngani wami, ngingamtshela ngithi, Sibusiso ungathathi ngenhliziyo, umdlalo lona akuyona into yangempela ukuthi udliwe namhlanje noma awuphumelelanga emdlalweni, kusasa usangawina futhi kusengaba igema lakho.

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ngangisenkundleni yezemidlalo yebhola, ngibukele ibhola e-FNB Stadium eGoli, lapho khona engangibabuka ngqo abadlali engibakhonzile futhi nengibathandayo. Lokho ha, kwangijabulisa kabi kabi.

Owami umbono umbono omuhle lokho, ukuthi iy'kole zasendaweni zibe nemidlalo eyimpoqo ngoba zisiza izingane ukuba zikwazi ukusheshe, zibone amakhono azo futhi zazi ukuthi sinamakhono kwiyiphi imidlalo.

Yebo, ngake ngaba nawo umuzwa wenjabulo kepha angeke ngisakwazi ukuwuchaza ngesimo sokuthi ngangisemcane.

Yebo, ukhona engimaziyo owaphumelela emkhakheni wezemidlalo kweza nobhutshuzwayo, waphumelela futhi kahle.

Iy'ndlela engaqhubeka ngayo ukuthi ziwufunde ukuthi ngizitshele ukuthi njalo uma zizwa zinesizungu zivele zidlale wona, ngakho-ke kuzoqhubeka.

Okokuqala ukwakha ukholo, futhi okwesibili ukudlala .

Yebo, kukhona umdlalo owangenza ngazizwa ngikhishwa inyumbazane, futhi kwangiphatha kabi lokho. Into engingayenza ukuthi ishintshe ukuthi uma kudlalwa kungabi khona ukugxekana noma ukubukelana phansi.

Umdlalo engiwuthanda kunayo yonke, ibhola likanobhutshuzwayo ngoba lifundisa ukuthi ezimweni kufanele ube abantu ozokwazi ukuthi ubambisane nabo.